Ngiyaye ngibuke ukuthi le bhasi i-comfortable yini, ngizokwazi ukuhlala kahle ma ngihamba ibanga elide uma ngisuka eGoli noma ngiyeThekwini ngizoba comfortable yini ebhasini? Angifuni ibhasi enamasithi amancane noma amasithi agwazayo. Ngifuna ibhasi enontofontofo ethofozelayo uma ngihleli. Ngapheyikwalokho, ngibuka futhi ukuthi likhona yini ithoyilethi lapha phakathi. Uma kwenzeka phakathi nendlela ngifuna ukuyochama ngizokwazi yini ukuyochama lapha phakathi ebhasini? Ngizama phela ukuthi singabe lokhu simisana nebhasi indlela yonke ma kukhona umuntu ofuna ukuchama kodwa nje mawufuna ukuyo ukuyochama ukwazi ukuchama khona la phakathi ebhasini.

Imibuzo engingathanda ukubuza ukuthi yiziphi iyinkathi umbuzo wokuqala kungaba ukuthi yiziphi iyinkathi okuzohlolwa ngazo amatekisi. Ngabe mhlampe usuku lonke singakulindela nje ukuthi amatekisi angamiswa emgaqweni ahlolwe noma kuzoba neyinkathi eyibekiwe. Umbuzo wesibili ukuthi uma kwenzeka utholukuthi leli tekisi alikho sesimeni, wenzanjani njengomuntu ohlolayo leli tekisi uyabakhipha abagibeli, sowubakukhiphile, ubafakaphi ubenza njani noma uyaliyeka leli tekisi liyahamba liyo kwehlisa abagibeli la kumele behle khona uyabo.

Nesisindo seyimoto eyihambayo emgaqweni, siya-add-a ekubeni nama-potholes yabo nje mawubheka oPhongolo uhamba ngo-N two, Emerlo N two, Piet Retief Phongola kunama-potholes. Lapho into ongeke uyiyeke ngenxa yama-truck ahamba khona ku-compared to indawo ehamba iyimoto eyincane yabo. O-highway abahamba iyimoto eyincane kuphela mancane ama potholes kulezo ndawo. Enye into edala ama-potholes kuba iyimvula eyinamandla ziyawadala, ama-potholes nokunganakekelwa-ke kwemigwaqo. Umgwaqo selokhu yakhandwa eminyakeni ayilungiswa ayenziwa lutho, vele ama-potholes azobakhona.

Into engingayenza kulesi simo ukuthi ngimbambe lo oqulekile size sifike la mhlampe kuzovuleka khona isitimela. Siphume ngiphume naye azokwazi ukuthola umoya ngoba kulesiya sitimela esigcwele kakhulu. Angeke sikwazi okumulalisa phansi athole umoya, nanokuthi phela ngoba sigcwele nje nabantu nabo ngeke bakwazi ukumdedela. Enye into engingayenza ukuthi ngimuphathele iyinto zakhe ukuze zingalahleki, noma zingantshontshwa noma yithathwe ngephutha ngabanye abantu.

Angiwathandi maningi futhi ama-potholes emgaqweni yethu, futhi ngize ngibone engazuthi ungathi abayibeki nebhajethi mhlampe yokuthi kuvalwe ama-potholes emgaqweni yabo nje, ekuqaleni ngenza umzekelo nge-Emerlo ubheke oPhongolo, akuyona into mhlampe ekungathi iqale ngonyaka owedlule kuphela le yinto lama-potholes evele khona mhlampe for five, six, seven years. Uyabona, akunakiwe nje mhlampe nohulumeni akanaki ukuthi kumele kulungiswe. Akekho onakayo yabo, so yinto nje engingayithandi in fact into engathi iyangicika ngoba akekho nje onakayo ngoba nakhu kuyindawo eyisemakhaya abanandaba nazo.

Mina uma ngizohamba ngebhasi ngiyaye ngikhethe ukuhamba ebusuku, ubusuku-ke mina kuyaye kungisize ngokuthi ngikwazi ukulala la ebhasini ngizofika mhlampe ngakusasa la ngiya khona ngiwumuntu obelele ngikwazi ukuqhubeka nosuku, okusho ukuthi angilahlekelwa usuku ngi-travel-a isikhathi eside. Kanti-ke futhi ukuhamba ebusuku ngikubona-ke mina ngokwami neyimoto zisuke zingeningi emgwaqweni abantu abaningi balele so umgwaqo nje uyavuleka, uvuleke kahle ukuze ibhasi likwazi ukuhamba kahle.

Ihlukile yazi umgwaqo wobhuqu uma uzoba nemigodi akubi imigodi eshonayo phansi, kuba mhlampe nje igodi nalo futhi elingavaleka ngoba umgwaqo wobhuqu lona into nje ongayivala futhi nakhona kuba ngathi into eba yi-hump igqumanyana nje kubengathi kunama-hump ebese umgwaqo wetiyela umgodi wakhona uyaya ngisho phansi, phansi, phansi, phansi impela. Eminye nje ingaze ilimaze impela iyimoto ngoba iyingozi iya phansi ngokuthi utiyela uyakhela la emaceleni.